Batho ba le bantsi ba tlhokang tiro ba ikagela ka inthanete. Go batla tlhagiso ya tiro, go romelela di-CV le go tsenela dipuiso tsa tiro. Fa data e le thata go e bona kgotsa e le theko e e kwa godimo ba palelwa ke go tsena mo mo tirong tseo, di ka ba thusang go bona tiro. Ka jalo ditlhatlhwa tse di kwa godimo tsa data di oketsa mathata a batho ba go tlhoka tiro.

a ke dirisa data ya Wi-Fi five G rain, ke dirisa go batla tshedimosetso go tsenya tiro le go tsaya dithuto le go buisana le batho. Ke rekile websaeteng ya rain, mme fa o e reka e tsaya malatsi fela a le mabedi gore e tlisiwe ko o nnang kwa teng. Se se itumedisang ke gore kgwedi ya mathomo ka kgwedi e fitlhang ka yona, ga o e duele o e berekisa mahala, fela o patala ka kgwedi e latelang. Ke duela six hundred and fifty gangwe mo kgweding, mme ke tlhopile Wi-Fi e no ka gonne, e kgona go lekana seabe sa me gape ke itsere ka gonne e bonolo.

Nna ke dirisa Rain Wi-Fi, mme tlhwatlhwa ya data e ke e reka mo kgweding ke six hundred and fifty. Data e no ke unlimited, ka jalo ga e fele ka bonako jaaka di pakete tse dingwe. Ke dirisa ka letsatsi le letsatsi go dira tiro ya sekolo, go buisa le go tsaya dithuto. Ke e tlhopa ka gonne e boloka madi, ke e duela gangwe fela mo kgweding. Mme a ke tshwengwe ke go reka data kgapetsa-kgapetsa, fa motho a batla go reka data, go botlhokwa a lebelele seabe sa yona le gore a ka kgona go e kgaoganya le di diriswa di le dintsi kgotsa nyaa.

Nna ke rata data e kwa godimo tota jaaka unlimited Wi-Fi, ka gonne go e ka ntekanela kgwedi yotlhe, ntle le mathata. E ntumedisa ka gonne nka kgona go e dirisa go bona di-film-i, go tsena mo dithutong tsa sekolo, le tiro le go buisana le ba lelapa ka letsatsi le letsatsi. Nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi, gore ke tle ke kgone go rulagana sentle mme e ntekanele go fitlhela bokhutlhong ba kgwedi. Mme se se dira gore ke seke ka ka tshwenyega ka go felelwa ga data fa gare ga kgwedi.

Fa mafaratlhatlha a five G a tsena ke dumela gore go tla nna diphetogo tse dintsi thata mo tseleng, e e dirisang tshedimosetso ka yona. Lebelo le le kwa godimo la five G le tla dira gore go nne botlhofo go bona di-film, go tsaya dithuto tsa inthanete, le go dira tiro ya sekolo. Le fa go ntse jalo mathata a a ka nnang teng ke gore ditlhwatlhwa tsa data di ka nna di a oketsega. Mme batho bangwe ba ka palelwa ke go reka, mafelo a leng kgakala thata a ka tshwenya ke bonya mo thekenolojing e no. Mme seo se ka farologana mabapi a batho ba nnang metseng le magaeng ka jalo, le fa five Ge le kgatelopele e kgolo, go tlhoka gore ditlhwatlhwa di nne di itekanetse le gore mafelo otlhe a bone molemo wa yone.

Go dira gore mogala o dirisiwe go tsena mo inthaneteng o tshwanetse go tsenya data. O ka kgona go buisana mo phatlhalatseng tse di farologaneng jaaka WhatsApp le Facebook, fa o sena go reka data mogaleng wa gago, mme o ka e dirisa go romela molaetsa, go letsetsa ka intanete kgotsa go bona difilimi. Data e dira gore mogala o seke wa nna fela sediriswa sa go bitsa.

Ke ka leka go tsaya dipaka tse dinnye, kgotsa ke kgale go dirisa ditiro tse di jang data, jaaka go shebelela difilimi. Go boloka data ya me ke ka thibela ditiriso tse di tsamayang ka morago, o dirisa data ke dirisa Wi-Fi. Ka tsela eo data e ka nna e telele, mme e ka tsaya sebaka gore e sa fela.

Nna ke rata ya go reka data ka mowa ka gonne go bonala golo motlhofo le go boloka nako, ga ke tlhoke go ya lebenkeleng. Go boloka madi ke le ka go dirisa Wi-Fi gape ke thibela ditiriso tse di jang data ka bonako, ka tsela eo ga ke fele madi a mantsi mo go rekeng data kgapetsa-kgapetsa.

Ee nka kgona go mo aroganyetsa data ya me ke tla bula phone ya me kwa di-settings-ing, ya data ka tobetsa hotspot kgotsa share button. Ke tla dira hotspot yame e bonagale, mme ke mo naya password, gore a kgone go tsenya mo founung ya gagwe. Fa a sena a go tsena mo founung ya gagwe o tla kgona go romela email ya gagwe ya kopo ya tiro. Ke tsela e e bonolo, mme e tla mo thusa gore a seka a tlhoka sebaka seno se se botlhokwa.

Ke akanya gore dithulaganyo tsa yone di tla fetoga mo isagong, go ka nna diphuthego tse dintsi tse di lekanyeditsweng le tse di senang melelwane. Mme badirisi ba tla nna le setlhopo tse di farologaneng go ya gore ba tla go dirisa bokae. Fa theko ya data e ka fokotsega go tla thusa batho ba le bantsi. Le fa go ntse jalo ba di tlhopisiwa tse di senang melawana di ka nna ditlhwatlhwa thata, go tla nna bothata mo badirising ba ba nang le le madi a mannye. Ka jalo diphetogo mo thulaganyong tsa data, di tla ama batho ka ditsela tse pedi go nna bonolo mo go bangwe le go nna thata mo go bangwe.